Kgaello ya meriana le dipidisi dibakeng tsa mahaeng hangata e bakwa ke dintho tse kopantseng, tse kenyeletsang marangrang a sa lekaneng a kabo. Dikgaello tsa ditjhelete le disebediswa, tlhokahalo e phahameng le ditaba tsa taolo le maano. Diphephetso tsena di ka baka ho fellwa ke matla, kgaelo le phihlello e fokolang ya ditlhare tsa bohlokwa. E leng ho mpefatsa phapang ya bophelo metseng ena ya borona. Hape mahaeng batho ba kulang le ba hlokang ditshebeletso tsena ke batho ba bangata haholo. Ka hoo kgaello e ba hodimo haholo.

Lefuba e leng yona TB, ke tshwaetso ya bacteria eo haholoholo e amang matshwafo. Mme e ka fetiswa ka moya e nang le matshwao a kenyeletsang ho kgohlela, bohloko ba sefuba le ho theoha boima ba mmele. Ditlhahlobo tse sebetsang hantle. kalafo le mehato ya thibelo, ho kenyelletswa dithibela mafu, diente, di bohlokwa bakeng sa ho laola le ho fedisa lefuba, haholoholo hara batho ba tlokotsing.

Ke ile ka reka dipidisi ho thwe di thusa ho matlafatsa masole a mmele athe ke mokokotelo. Dipidisi tseno ha di sebetse. Batho bana ba nka dipidisi mme ba tjhentjha pampitshana ena e ka hodimo e re bontshang hore nthwena e etsa tse tjena le tse tjena. Ka hoo ba batle le batho ba tla buang ka tsona dipidisi tsena tsa bona. O fumane hore re a reka hobane re a tseba hore motho a itseng le itseng o di rekile. And re a mo tshepa re tshepa le hore di a sebetsa, empa ke a fumana hore aa ha ho jwalo. Dipidisi tsena ha di sebetse ho hang.

Ke ile ka botsa hore na meya eo ke ya bomang, le hore na etswa kae. Ka hobane ne ke batla ho tseba sesosa le botebo ba taba hore ke tle ke tsebe hore na ke phoso ya ka kapa ke phoso ya baholo ba ka ba fetileng. Or ke phoso ya motho e mong hore le nna ke tle ke tsebe ho lokisa moo ke ne ke fositse teng. Ka hoo, ke ile ka etsa moetlo wa ho balehisa meya eo ha se ke tseba sesosa le lebakabaka hore na ke le fe.

Nna nka eletsa dikolo le SGB ha mmoho le batswadi ka tse latelang hore maphelo a bana ba bona a dule a bolokehile ha ba le dikolong. Ke qala ka batswadi hore batswadi ba tlohelle ho fa bana ba bona tjhelete ha ba ya sekolong. Ka tsela eo, bana ba ke ke ba kgona ho ba le tjhelete ya hore ba reke. Bana ba fuwe ditholwana. Diapole kapa tsona dipanana ha ba le sekolong. E tla buuwa ke motswadi kapa dikolo ka ho fapana hore motswadi ke yena a tla rekela ngwana hae kapa sekolo se tla fa bana ditholwana tseno letsatsi le letsatsi hore bana ba se hlotse ba reka kapa ba ba na le tjhelete ya hore ba reke. Diheke tsa sekolo di dule di kwetswe hore bana ba se ke ba kgona ho tswa ho ya kantle, ba ilo reka kantle.

Maemo a matle a dipetlele tsa mmuso a tla a theoswa ke rona batho. Batho ba sebetsang moo dipetleleng tseo e leng baoki ke bona ba theosang maemo a dipetlele tsa rona hobane ba tlabe ba re ha ba a lekanela. Ha ba bangata mosebetsing, ba hloka thuso ka matsoho. Mmuso ha o batle ho kenyeletsa letsoho ho hira le ho batla batho ba bang, e leng baoki. Ka hoo ke ka moo dipetlele tsa rona di leng boemong bo tlase. Empa private-ng mane o ke ke wa bona tseno di etsahala. Le hape dipetlele tsa rona di etsuwa ke ntho ya hore di tlala haholo.

Re qale ka ho rala dibaka tse kgethehileng tsa mesebetsi. Re theha mekgwa e loketseng ya dipalangwang tsa batho ba qhwadileng. Re aha dibaka tse kgethehileng tsa ho tshela. Re bile re tshehetse dipapadi le di-athletic bakeng sa batho ba qhwadileng hore le bona ba bone hore ke batho ba felletseng, ba nkellwang hloohong ebile ba nang le tokelo jwalo ka batho bohle ba phelang mona.

Phihlello ya ditshebeletso tsa Bophelo bo Botle le kalafo ke ya bohlokwa bakeng sa ho boloka le ho ntlafatsa bophelo bo botle ka kakaretso. Ho thibela tswelopele ya mafu, ho kgothalletsa ho lemoha ka pele. Ho ntlafatsa boleng ba bophelo. Ho fokotsa ho se lekane ha bophelo bo botle. Ho kenya letsoho mosebetsing o atlehang, mme ho nkwa e le tokelo ya mantlha ya botho.

Boholo ba banna ba imetswe e bile ba na le mafu a dikelello ka baka la lentswe lena le reng monna ke nku ha a lle. Hobane le ha ba re ba fihla setjhabeng sa rona, ha ba re ba a lla ha ba re ba bua mathata a bona, re a ba tsheha. Ka nako eo batho bana ke dikgaitsedi tsa rona, ke banna ba rona, ke bana beso. Empa ha ba na ba mathata ha re kgone ho ba thusa. Ho tla be ho thwe monna ke nku ha a lle. Enwa ha batle ho sebetsa o batla ho dula fela. Enwa o etsa eng. Empa re sa nahana hore bothata bo teng bo motho enwa a nang le bona. Ke kahoo o bonang dilemong tsena tseo re leng ho tsona banna ba bangata ba a ipolaya, ba siya bomme ba bona le bontate ba bona le bana ba bona. Ka hobane ba imetswe e ne ha ba kgone ho bua. Ene re setjhaba sena se ahlolang. Re sa tsebe bo bo ba taba.

Dithibelapelei di ka thusa haholo bana ba banana dikolong mona ho ima le bona bana ba bashanyana hore ba se ke ba ipona ba se ba e emisitse bana ba batho, ka dintho tse ka kgonang hore di qojwe. Re na le dipidisi, ho na le sepeiti seo se hlabang se nka dikgwedi tse tharo. Ho na le implant eo o e kenyang letsolong mona, e ntshwa ka mora dilemo tse itseng. Tseo bana ba ka di fumanang. Re na le dikgohlopo tseo bomme kapa bona banana le bashemane ba ka di sebedisang ho thibela koduwa ena ya hore bana ba ime ba sa le sekolong le ho thibela pelei.